Izidakamizwa lezi ezisetshenziselwa ukunqanda i-TB noma isifo sofuba. Eminye imishwanguzo inamandla kakhulu emzimbeni womuntu igcine isimudaka umuntu futhi awukwazi ukuthi uma ngabe udla imishwanguzo lena ye-TB uyiyeke isikhathi singakashayi. Ngakho-ke kumele uhlezi uwadlile le mishwanguzo ukuze uzokwazi ukululama ngokushesha.

Angiphathekile kahle ngesimo esingehlele emtholampilo wangakithi. Ngibe ngizolandela ugogo wami onesifo sikashukela amaphilisi. Loko kungiphathe kabi kakhulu ukuthi kumele ngilinde amahora ayisikhombisa ngihleli, ngilindile kanti futhi ugogo la maphilisi uwadinga ngoba impilo yakhe incike kuwo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi sibathande, sibaluleke, siphinde futhi sibe nozwelo kubantu abaphila nokukhubazeka ngoba nabo bangabantu. Uma ngabe sibatshengisa lokhu nabo bayabona ukuthi bayathandwa futhi bakwazi ukuthi nabo bakwazi ukuphila izimpilo zabo noma bephila ngokukhubazeka.

Kubaluleke kakhulu ukuthi uwazi ukuthi uma ngabe unalesifo akusho ukuthi sekusekugcineni kwempilo kepha kumele uzinakekele ngendlela yokuthi udle kahle ukuze uzokwazi ukuthi uphile ululame. Imishanguzo kumele uyidle ngesikhathi okumele uyidle ngaso, kusho ukuthi isikhathi obekelwe sona.

Uhulumeni kufune aqinisekise ukuthi zonke izindawo zasemakhaya zinazo izindawo ezingomtholampilo futhi zibe nezinsiza zokusebenza ezibalulekile. Ngakho-ke angeke kube nokuthi sekukhona ukushoda kwamaphilisi, sekukhona ukushoda kwemishanguzo.

Kona ukhona ushintsho ngoba onompilo bayakwazi ukuthi bahambele emakhaya eziguli ezisesimweni sokukhula ukuze bakwazi ukuthi balithole usizo ngokushesha.

Izinhlelo ezingenziwa ukuze kufundiswe amadoda asemakhaya mayelana nezindlela zokuvimbela inzalo, wangakwazi ukuthi amadoda abizelwe emahholo emiphakathi aseduze nawo ukuze beqwashise ngokubaluleka futhi kokuvimbela inzalo. Ngoba kuhle ukuthi ube nezingane uma ngabe ukwazi ukuthi uzinakekele uzikhulise ngendlela.

Umehluko phakathi kwezindlela zokuvimbela inzalo zendabuko nezesimanje wukuthi, ezendabuko awubi nokulimala noma kwenzeke izinto, lokhu okubizwa ngokuthi ama-effect, uma ngabe usewusebenzisile izindlela zendabuko kanti ezesimanje, umuntu zimshiya enawo ama-affect. Abanye, utholukuthi abasakwazi ukuthi bayeke ukopha, omunye akasaphinde ophe.

Abazali kumele bafundiswe noma bakhuthazwe ukuthi isikhathi esiphila kuzo manje asifani nesikhathi ebabephila kuso bona. Kubaluleke kakhulu ukuthi imininingwane izingane zikwazi ngoba ikusasa alaziwa.

Lesi simo singenza ngizizwe kabi kakhulu, ngingazizwa nje kahle, sibuhlungu, siyadabukisa, uzwa ngathi inhliziyo idabuka phakathi. Akekho umuntu okumele adlule kulesi simo noma akekho umuntu engingamfisela isimo esinje ukuthi senzeke kuye. Ibuhlungu kakhulu le ndaba.

Ngokucabanga kwami, ama-ambulensi athatha isikhathi eside ukufika uma ebiziwe. Kungenzeka ukuthi ama-ambulensi asebenzayo mancane noma indawo, noma imigwaqo okumele adlule kuwo ukuze afike noma afinyelele ezigulwini, imigwaqo emibi kakhulu engakwazi ukuthi imoto isheshe idlule kahle.

Lokhu kungaba nomthelela omubi kakhulu ebantwini abayidingayo le mishanguzo. Abanye bangagcina sebeshona, bedlula nasemhlambeni ngoba bengayitholi imishwanguzo, abanye bangagcina sebengasekho nakahle emakhanda. Noma kushintshe indlela abayiyo.

ezinkulu ezibhekwe y'mtholampilo noma izibhedlela zikahulumeni endaweni yangakithi, ukuthi kugcwala kakhulu ezibhedlela. Kanti abasebenzi bakhona bangabi baningi abangakwazi ukuthi bangathumela inani leziguli abalitholayo nsukuzonke.

Imvelo engake ngabona ukuthi ayasebenza uma ngabe umuntu ephethwe umkhuhlane ukuthi bagaye ujinja, bawubilise, ebese bayawuphuza. Lokhu kuyasiza kakhulu ngomkhuhlane.

Ezibalulekile okufanele zicatshangelwe abazali nabahlinzeki bezempilo ukuthi, abahlinzeki bezempilo abafundise abazali ngokubaluleka kokusoka ukuthi uma ngabe umfana esokile amathuba noma amagciwane ukuthi amngene mancane kakhulu, yebo, angangena kodwa mancane kakhulu. Lokhu kubalulekile ngaphandle nje kosiko. Indlela yezempilo ebalulekile kumuntu wesilisa.

Ubaba uZungu akumele aye njalo emtholampilo uma ngabe kumele ayolanda amaphilisi. Angakwazi ukuthi athumele amalunga omndeni noma acele onompilo ukuthi alethelwe ekhaya ngoba mudala, okokuqala futhi isifo sikashukela yisifo esingabiki. Uma ngabe engavukwa ushukela esendleleni, into engathiwani leyo?

Isiguli singazizwa sithukile uma ngabe siqala imishanguzo yokulwa ne-TB, ikakhulukazi uma ngabe sinokukhathazeka noma singaqiniseki ngokwelashwa. Umuntu osebenzayo emtholampilo kumele asiqinisekise ukuthi akusiwona ukugcina noma ukugcina kwempilo, kepha kumele sizinakekele, siwadle futhi imishanguze ngendlela.

Ngicabanga ukuthi zikhona izinhlelo ezikhona ezibhedlela zikahulumeni zokwesekela abantu abahlukunyezwa ngokobulili. Ngiyacabanga ukuthi kubakhona isikhathi lana kuhlanganwa khona ebese kuyakhulunywa. Abanye-ke banokulucela usizo uma ngabe kungaphezu kwabo.

bendabuko bangasebenzisana nabaholi basemtholampilo ukuze baqhamuke namasu nezindlela zokwakhela abantu amakhambi aphephile azokwazi ukuthi avikele ukuhlela imindeni ephephile.

Ebalulekile okufanele ngiyibuze futhi imithombo ethembekile engingayisebenzisa ukuthi, ngibuze kodokotela noma abasebenzi basemtholampilo ukuthi, ngabe yiziphi izinto okumele umuntu azisebenzise futhi ngabe, uma ngabe usebenzisa ezinye zezinto ezithile imithelela yakhona ngabe ibanjani?

Uma ngabe ngingumhlinzeki wezempilo odinga ukweluleka isiguli mayelana nokusoka, lo msebenzi ngingawenza ngokuthi ngisichazele isiguli ngokubaluleka ngokusoka. Ngimtshele izingqinamba angabhekana nazo uma ngabe ezohlala engasoki, kanti futhi ubuhle bakho,